Yho, leyo mali leyo mna ndingokha ngayo indlu. Ndokhele abantwana bam.

Ndingamcebisa ukubana umntakwethu aqinisekise ukubana unemali eyaneleyo futhi uyayazi nendlu ayifunayo ukubana kumele ibe namagumbi amangakanani. Akwazi nokujonga indawo ezothi ikhaya elo libe kuyo. Umzekelo, likude kangakanani nendlela yeemoto? Likude kangakanani nendawo yonyango efana neklinikhi ke? Izikolo nazo zikude kangakanani na, ingakumbi uba unabantwana? Futhi xa esiya emsebenzini kuzomthatha ixesha elingakanani ukuba afike. Zizo izinto endingamcebisa ngazo ezo ukubana funeka azijonge.

Kukuhlala naye phantsi siyithethe le nto ukubana yena iinjongo zakhe, ukuba uza kukwazi ukuyibhatala kanjani na le mali. Ukuba mhlawumbi unayo iplani yokuyibhatala ngezavenge sitsho sibonisane ngayo le plani. Ndize ndimkhuthaze ke ngoku ukubana makafowunele esikolweni apho ebefunda khona abazise ngale plani, futhi ndiqinisekise nokubana uyakwazi ukuyilandela le plani yokubhatala izifundo zakhe ngezavenge.

Kunokubana ambalekele, ndingamcebisa mna ukubana ahambe ayothetha naye azame ukumbonisa ukubana usazama ukukhangela umsebenzi. Uzothi esobe ewutholile umsebenzi akwazi ukumbhatala.

Inzuzo yokuqala kukubana akadingi ukuhamba ayoma ilanga lonke ngaphandle ebhankini emgceni elinde ukungena ngaphakathi. Okwesibini, ndingamxelela into yokokubana kulaa app leyana uyakwazi ukubona imali yakhe njalo ukuba isebenza kanjani, uyikhupha xa kutheni, iye yathini, kwashiyeka malini, uhlala eyibona njalo. Okwesithathu, ndingamxelela into yokokubana uyakwazi ukusebenzisa le app ngokuthi abhatale izinto ekumele azibhatale ezinjengamanzi, ezinjengombane, neeakhawunti zakhe engakhange abe uyaphuma endlini uyoma ebhankini.

Ngoba ngoku kuzomele ndihlale ekhaya ndingenayo imali yokuhamba ndiyofunda. Ndibe bendisifake kwangoko isicelo andakwazi ukuphenduleka. Leyo nto leyo ingandiva ndingaziva ndililolo kakhulu, ingakumbi xa ndibukela oontanga bam behamba besiya esikolweni mna ndibe ndihleli futhi ndipasile, ndibe ndidinge imali yokubana nam ndihambe ndiye edyunivesithi.

Ungafakela umntu imali kwiakhawunti yakhe yebhanki ngokuba usebenzise umatshini wangaphandle wokufaka imali obizwa ngokubana yi-ATM. Okanye umfakele ngokuthi ungene ngaphakathi ebhankini uyokumfakela khona imali kwiakhawunti yakhe. Okwesithathu, ungamfakela ngokuba ucofe kwimfonomfono yakho, ungene kwi-banking app esefowunini yakho ukwazi ukumfakela khona imali. Zizo iindlela ezilula endizaziyo ezo.

Ndiqala ngokuba ndizifumanele ngokwam ulwazi. Xa ndilubona ulwazi lam uba alonelanga, ndingene ngaphakathi kumsebenzi webhanki. Ibe nguye ozondicacisela nditsho ndiyazi ke ngoku into ekumele ndiyenze.

Hayi, makazi ngeke ndikwazi ukuphuma kule mvula. Kodwa ikhona indlela endingakuthengela ngayo apha kwi-app yam yebhanki, ilapha efowunini. Ngokungena nje kwam phaya ndihamba ndihambe ndiye kwiindawo ebhalwe transact. Ndifike phaa ndiye indawo ebhalwe airtime and datha and datha. Ngokungena wam phaya ndibe ke ngoku sendikhetha uhlobo lwenethiwekhi olusebenzisayo. Ndibe sendibhala ke ngoku imali, i-airtime yemali leyo oyifunayo. Ndibe sendigqibile ke ngoku, iyangena efowunini yakho nje kanjalo.

Ndike ndive kusithiwa xa uthenga imoto kubalulekile into yokokubana uyijonge kuqala iimpepha zayo ukuba zime ngomumo na, ayinamatyala na asendleleni. Futhi ukwazi nokujonga umgama esele iwuhambile le moto ukuze ke ngoku uzokwazi ukwenza isigqibo.

Kukhona i-savings akhawunti. Leyo ithi uyakwazi ukukhupha imali yakho nanini na ufuna ebhankini. Kube khona ke ngoku lena abathi yi-fixed deposit. I-fixed deposit yona yilena ukwaziyo ukugcina imali yakho mhlawumbe iinyanga ezintandathu okanye unyaka. Leyo mali leyo uba ngaba ufuna ukuyikhupha ngaphambi kwexesha elo elimiselweyo lokuba ungayikhupha ngalo, uyawuthi ufumane isohlwayo ngoba kaloku wena awukwazanga ukulinda elaa xesha bekumele ukubana uyikhupha ngalo imali.

Kubaluleke kakhulu ukuba naye umasingcwabane kule mihla ukuhlangabezana neendleko zomngcwabo kule mihla. Loo nto leyo ikwenza ukubana ungaziboni sewuhamba uyongena koomashonisa uyoboleka imali uzokwazi ukumelana neendleko zomngcwabo. Ngokwenza kanjalo uyithi unako ukuba nemali oyibekayo nyanga zonke kumasingcwabane ezothi ihlale ilindile ngomhla wesehlo, utsho ukwazi ukuyisebenzisa ngaphandle kokuba uxhamleke uhambe uboleka iimali.

Siyambulela kakhulu urhulumente kwakunye neziphathamandla zakhe ngokuba anikezele ngemfundo ephakamileyo yasimahla. Kuba loo nto ithi nabo abaphuma kumakhaya ahlelelekileyo futhi angathathi ntweni banethuba lokuba bafunde bade ndayityekeza imfundo, bazotsho bakwazi nabo ukuba baphucule iimpilo zabo kunye namakhaya wabo.